Kunzima ukutyala umbona ekuqaleni kwehlobo ngokuba ekuqaleni kwehlobo kuye kwane iimvula, vula ezo ziye zibangele ukuba kube nzima kuqhubeke umsebenzi ukanti xa kuvunwa kuvunwa nokuba kuyana kwaye nokuba libalele.

Umlingane wam ndingambonisa ngelithi, ukutyala ujongilanga sesona sinqumo esihle ngokuba kulena emihla yanamhla ukutyala ujongimbila usuke isemathubeni amaninzi ngokuba ujongiimbila uvelisa uoyela, oyela owo usesidingweni kakhulu kweli loMzantsi Afrika ngokuba usebenza ekuphekeni kwaye nokwenza izinto zokuthambisa.

Ngenxa yokushiyashiyana kweendawo kwezinye iindawo abantu baneegadi ngeenjongo zokuphilisa abo bangathathi ntweni bangamahlwempu kodwa kwezinye iindawo abanye abantu baneegadi ngenjongo zokuphilisa usapho lwabo kwaye nokuthengisa.

Amazwe athenga isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi Afrika yiNgilane, yiMelika, yiJamane, yiBelgium, yiSaudi Arabia, yiKorea eseMazantsi kwaye neNew Zealand.

Xa imveliso ithe yaninzi loo nto ithetha ukuba kuzovuneka kakuhle kwaye abo bangathathi ntweni bayothi bakwazi ukuba batye noko kwaye norhwebelelwano phakathi kwamazwe aphesheya luye lube lula kwaye necandelo nezolimo lwenze kakuhle kakhulu kwezomnotho, ukanti xa isivuno sisincinane icandelo lezolimi luye lutsale nzima kwezomnotho kwaye amaxabiso okutya abize.

Ityalo endingasityala ngamaqunube ngokuba amaqunube ayakhawuleza ukuvelisa imveliso kwaye avelisa imveliso eninzi kwaye amaqunube akadingi kukhathalelwa kakhulu kulula ukuwanaka.

Umbona sesona sityalo ndingasityala. Xa utyala umbona uqale ngokuba uphethule umhlaba kwaye uvule amafolo ufake umbona, udibe. Ngokuya kuhamba ixesha uye uzikhulele, njengokuba uye ukhula uye udinge ukuhlakulelwa ukhula. Ngokumane uhlakulela ukhula umbona uye ukhule kakuhle kwaye uye ungabi nazo izinto eziye zitye umbona ezifana neenyiki kwaye kunye neempuku.

Esona sizathu sokuba kube khona isidingo semveliso yomoba kukuba umoba nguye othi wenze iswekile.

Ujongilanga uye usetyenziswe ekwenzeni amafutha, amafutha awo aye asetyenziswe ekuphekeni kwaye ujongilanga uye utsala umdla kwiinyosi, iinyosi ezo zithi zincede nakwezinye izityalo ekuzikhuliseni kwaye ujongilanga uye uncede ngokuba uye ukhuphe iingcambu, ngcambu ezo eyo ezo zithi zibambe umhlaba ukugwema ukhukhuliseko lomhlaba.

Ukuze isivuno sibe kumgangatho wokuthengiseka fanele sibe sityalwe kumhlaba ongekho semathubeni aphezulu ukukhuliseka xa kufika iimvula ezinkulu kwaye kumhlaba ofumileyo kwaye kumhlaba otyebileyo, kwaye kumhlaba okwaziyo ukuba ugcine amanzi xa kunkcenkceshelwa kwaye kungene nomoya.

Ukuze umhlaba ukwazi ukuvelisa iziqhamo ezihle kuye kufakwe umgquba wezilwanyana, loo nto inceda ukuba umhlaba ukwazi ukuvelisa iziqhamo ezihle.

Amahlathi kubalulekile ngokuba amahlathi athi ancede ngokuba avelise izibonda zokubiya emizini kwaye imithi iye isetyenziswe kwaye nokwakha iincwadi kwaye nokwakha ifenitshala efana neetafile kwaye nezitulo zokuhlala.

Ngokuqinisekileyo apha eMzantsi Afrika sinabo oomatshini bokutshintsha izikhumba zezilwanyana kube yiwulu yokuthungisa iimpahla ngokuba sinayo imizimveliso yokuvelisa iimpahla kwaye iimpahla siyazenzela ngokwethu apha eMzantsi Afrika.

Eyona nto ibangela ukuba urhulumente wethu angavuseleli imizimveliso le yavalwayo ukuphuhlisa ezoqoqosho nentswelangqesho kukuba abantu abaphethe urhulumente banyolukile kwaye babogumbela kwesabo. Yiloo nto kunjalo.

Ikhambi, imifino, iitapile zezine zezinye zezityalo ezithi ziye zivunwe ebusika.

Ezona zityalo ziye zivunwe ehlotyeni ngamaqunube kwaye nobhanana.

Iorenji kunye nekherothi nemifuno ziyakwazi ukumelana nemozulu yasebusika, zezona zityalo ziye zityalwe ebusika nezinye nezinye.

Iorenji kunye neapile kwaye nelamuni zezinye zezityalo eziye zikhule ebusika.

Iitapile, imbotyi kunye nee-melons zibhetelisa imozulu eshushu ukuze zikwazi ukukhula azikwazi ukumelana nobusika.

Amaqunube kunye nemeloni, imango namaphitshi zezinye zeziqhamo eziye zivuthwe ehlotyeni.

Ibhrokholi, i-cauliflower kunye neetapile azikwazi ukumelana nemozulu yasehlotyeni.

Umthathi kwaye nethimba yeminye imithi efunwa kakhulu emarikeni apha kweli loMzantsi Afrika ngenxa yokomelela kwayo ekukhupheni izinto ezifana neetafile kwaye nezinye nezinye.

Eyona nto ingandenza ndibe ngumfama ophumeleleyo ekuveliseni iwayini yeyokuba ndithenge umhlaba omkhulu apho ndiza kutyala khona amaqunube, ngokuba amaqunube ngawo athi ancede ekuveliseni iwayini kwaye ndiqeshe abantu abaza kusebenza, bakwazi ukundincedisa ndikwazi ukunxibelelana ndirhwebelane nabantu basemarikeni.